Ewe, mna ngokwam ndiye ndizisebenzise zombini ezi platform kuba ziyandinceda kakhulu and zinomehluko kwalapha epokothweni.

Ewe, kukuthetha nje ngezinto ezenzekayo ebomini obu sibuphilayo kwaye uqinisekise ukuba abantu bahlala bezifumana iindaba zishushu zinjalo. Ngokuba xa ungakwazi ukubanika into entsha abantu bazawuhamba bayokhangela kwabanye abantu, kwezinye iinkundla.

Ewe, into eyenza abantu bahambise okanye bapapashe okanye kube lula ukufumana iindaba zobuxoki yingoba abantu abakhoyo apha elizweni bathatha ubuxoki babenze into eyinyani, kwaye into eyinyani bangayithandi ukuyithetha okanye ukuyincokola.

Iindlela zokuvula igruphu kuWhatsApp kodwa ke inzima xa umzali naye engayanga esikolweni. Kodwa ke xa umnceda umcebisa umbonisa, uzawukwazi ngokuba kukhona nokumanyelwana phaya kuWhatsApp, kuthethwe ngamazwi ungakwazanga noba awukwazanga ukubhala oku.

Ewe, indlela nje elula ukuxhumana nosapho kukuyitsalela nje umnxeba ngokuba izinto zee-social media zona ziye zithathe ixesha nje. Umntu uthi umfuna ungamfumani ngelo xesha umdinga ngalo kanti xa umtsalela umnxeba, uyakwazi ukumfumana ngqo kuye. Umzekelo uWhatsApp, umntu xa engekho online kuWhatsApp awukwazi ukuncokola naye, funeka naye abe ekhona e-online uze uthethe naye ke.

Ewe, ndingathi mna kwicala lam andikaze ndikufumane ukuxhatshazwa ngokuba andihambi ndithetha yonke into le and andihambi ndifaka iinkcukacha zam kwinto yonke. And umntu xa ethetha le nto ndingayithethiyo mna andikwazi ukumphendula, ndiye ndiyiyeke kanjalo ndidlulele kwenye ngokuba ke singabantu asifani.

Ewe, izimatfowuni zona ziluncedo kodwa kwicala elininzi abantwana abakhona ngoku abafuni ukwenza kwanto engumsebenzini wezandla kujongwa ezi zimatfowuni. Loo nto ke ingakhokheleleni ukuba abantwana bangakhuthandi ukusebenza.

Ewe, ngoku kuba izinto ezinintsi zenziwa lulutsha. Umzekelo, ukubukela iimuvi ezo. Ingxaki ezikhona ulutsha lusebenzisa iifowuni, intanethi, ngoku ke iimuvi ezo ziye zithathe ixesha elide xa uyibukele kwaye zifumaneka nzima.

Heyi, indlela eyona ibuhlungu ngokwenene yile yokuxhatshazwa apha ebomini ngumntu omaziyo ombonayo, odibana naye endleleni. Kungcono phaa kwi-internet kuba amaxesha amaninzi uye uthethe nabantu abanye ongabaziyo. Loo nto ayikufakele uxinzelelo olukhulu engqondweni.

Ewe, mna ndiye ndithande ukusebenzisa uYouTube ngoba yena uYouTube akanayo imigaranto xa udlala iingoma, akafani noSpotify. Yena uSpotify iphinde igalelo lakhe xa umamele iingoma, awukwazi ukudlulisa iingoma zibe nintsi ngexesha elinye, kufuneke umamele iingoma ezininzi nokuba awuzithandi. Yena uYouTube umnandi ngaloo nto uba iingoma xa ungayithandanga, uyayidlulisa and uyakwazi ukuyibeka phaa kuYouTube uyidlale naxa u-offline.